Oomasingcwabane bayanceda kakhulu ngamaxesha obunzima, yiyo loo nto kufuneka umntu ahlale enaye umasingcwabane ngokuba ingomso asilazi lisiphathele ntoni kungenzeka nantoni na. Ikhona inkampani thizeni eyakhe yanceda olunye usapho lwasebumelwaneni olwalutsala nzima kakhulu. Loo nkampani azange ibe ibanyusa ibahlisa yavele yabanika yonke imali ngethuba ukuze utata walaa mzi angcwatywe ngesidima nesithozelo. Baye bamngcwaba ke ngesidima kwacaca ukuba ebeyindoda ibiphangela kwaye ulusebenzele usapho lwakhe wazama ukuba bashiyeke benemali abanayo.

Isicwangciso sesibhedlele siqhuka iindleko zasesibhedlela ezinjengeenkqubo nonyango xa usesibhedlele unyangwa khona. I-medical aid yona yohlukile ngokuba ukhuselo lwayo lubanzi kwaye lujulile luquka uncedo lwasesibhedlele nolwangaphandle kwasesibhedlele olunjengotyelelo lukagqirha, ukuthenga amayeza neepilisi kunye nezinye ke iindleko ze-medical aid zemihla ngemihla. Loo nto ke ixela ukuba umehluko umkhulu phakathi kwe-medical aid kunye nesicwangciso sesibhedlele.

Imigalelo iluncedo kakhulu, yiyo loo nto wonke umntu funeke abe nawo umgalelo nokuba ungowemalana encinci kangakanani na. Inzuzo eza nomgalelo inkulu kakhulu kwaye uye uyibone xa inguwe oxhamlayo. Lunintsi utshintsho olungaza nomgalelo ebomini bebhinqa ukuncedancedana nosukelo olufutshane kunye nosukelo olude.

Le bhanki ndiyisebenzisayo indinceda kakhulu ukuba ndonge imali kwaye imirhumo yamatyala isezantsi kakhulu xa uyithelekisa nezinye iibhanki. I-app yayo ayifuni ukuba ude ube nedatha xa uyisebenzisa. Xa unemali onayo eshiyekileyo ebhankini iyongezeleleka ifumane umdla. Ineenzuzo ke ezinjengokuba xa uthenga uphinde ufumane ingxenye yemali yakho.

Ukuboleka imali kuhamba nemingcipheko ekhona kwisivumelwano kunye ke nenzala eye ifakwe kule mali othi uyiboleke. Inzala nemingcipheko yokuboleka imali kwiindawo engekho semthethweni kuza noxanduva olunintsi kwaye nenzala iphezulu kakhulu ukodlula ibhanki. Ukuboleka imali ebhankini kukhuselekile kakhulu kwaye nenzala incinci ukodlula umama endidla ngokuboleka kuye.

Kwilali endihlala kuyo uhamba umgama ogqithileyo kwiyure xa usiya edolophini. Loo nto ithetha ukuba xa usiyofakela umntu imali uthatha ixesha elide kwaye nasebhankini ufike ufole ulinde. Ngoku ke ukukwazi kwam ukuyithumela efowunini buyenze lula ubomi bam kakhulu loo nto.

I-inshorensi yexeshana ayiziquki izinto ezisondelene nobomi ezinjengokufa, ukukhubazeka okanye umhlalaphantsi.

Ukungavunyelwa kwinto ubuzithembise yona yintlungu ebuhlungu kakhulu leyo, ndingaba kanti ndophuke umphefumlo.

Tatomncinci, kuza kufuneka uvukele kwisebe lezabasebenzi ukuze uyofaka isicelo sakho semali ye-UIF baza kunika usuku lokuba ubuye kwakhona xa uthe wasifaka eso sicelo se-UIF.

I-inshorensi yobomi iyanceda kakhulu ukuba xa kunokwenzeka into kum abantwana bona bashiyeke benayo imali abazothi babe nayo.